Loko a ndzi ri murimi naswona misava ya mina yi nga ha humesi swakudya hikokwalaho ka ku cinca ka maxelo, ndzi nga dyondza tindlela letintshwa ta marimelo, leti nga pfunaka eminkarhini ya dyandza. Ndzi nga rima swimilana leswi tiyisaka eka misava leyi yi nga na dyandza naswona ndzi tirhisa tindlela ta kahle to hlayisa mati. Loko leswi swi nga tirhi ndzi nga anakanya ku rhurhela eka tindhawu leti ti nga na misava leyinene. Ku cinca ka maxelo swi lava leswaku hi cinca na hina, leswaku hi hlayisa swakudya ni vutomi bya hina.

Ku aka damu lerintshwa swi ta pfuna ngopfu eka vurimi hikuva mati ya, na nkoka swinene eka ku kurisa swakudya. Damu ri nga pfuna ku hlayisa mati ya mpfula, leswaku ya tirhisiwa hi minkarhi hinkwayo. Leswi swi ta pfuna varimi ku rima kahle, ku va ni swakudya swo ringanela hi minkarhi hinkwayo, na ndlala yi hunguteka. Leswi swi ta tlhela swi endla leswaku ku va na ntirho, ku va na vanhu lava va tirhaka edan'wini va hlayisa damu leriwani, va kota ku hlayisa na mati. Leswi vulaka leswaku, hi minkarhi hinkwayo, swi ta koteka leswaku ku va na swakudya swo ringanela for vanhu hinkwavo.

Van'wamapurasi lavantshwa va fanele ku dyondzisiwa milawu ya mfumputso wa misava leswaku va kota ku yi tirhisa hi ndlela leyi faneleke. Va nga pfuniwa hi swifundza ni tihuvo leswaku va kuma tidyondzo, switifikheti ni vuhlayiseki lebyi lavekaka. Ku va ni nhluvuko, va fanele ku tirhisa misava leyi va yi kumeke hi vutlhari, ku rima hi ndlela ya nkarhi wa sweswi, ni ku hlayisa mbangu. Leswaku ku ta kota ku hunguteka ndlala, ni vutomi lebyi antsweke byi ta kota ku kumeka.

Ndzi nga byala makhalavatla xikan'we ni mavele, ndzi landzeta hi ku byala ni makwembe hi nkarhi wa ximumu. Hikuva nkarhi lowu ni mpfula yo tala naswona misava yi tswala kahle. Hi nkarhi wa xixika, ndzi nga byala xipinichi ni landzeta hi tikhavichi na tinyala, hikuva nkarhi lowu wa titimela naswona swiluva leswi swi rhandza ku kuma moya wo titimela. Leswi swi pfuna leswaku swimilana swi kula kahle naswona u kuma mihandzu leyinene.

Ndzi nga ri swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nkarhi wa mpfula i mavele, makhalavatla, timanga ni tinyawa. Leswi swi lava mati yo tala leswaku swi kula kahle. Mavele na makhalavatla tanihi xikombiso, swi mila kahle loko misava yi ri na mati yo tala. Tinyawa tona ti tirhisa mati leswaku ti mila hi ku hatlisa naswona ti humesa mihandzu yo tala. Leswi swi kota ku hanya hi nkarhi wa mpfula nakona ku va ku ri nkarhi lowu nga ni dyambu.

Ku dyondzisa dyondzo ya vurimi, ku kurisa vuswikoti, ku endla dyondzo ya vulavisisi, ku lunghiselela vatirhi vuswikoti bya vurimi, ku pfuna vaaki hi dyondzo yo phakelana.

Tinguluve ti fanele ku dyondzisiwa swakudya leswi nga ni matimba tanihi mavele na swakudya swa swifuwo leswi xavisiwaka etindhawini ta vurimi. Swi fanele ku va ni ma-protein, switshugwa ni ti-vitamin, leswaku ti kula hi ku hatlisa naswona ti tshama ti ri na rihanyo. Swi na nkoka ku va tinguluve ti kuma mati yo tenga nkarhi hinkwawo. Loko ti dyisiwa kahle, ti nga humesa nyama yo tala naswona ya nkoka swinene.

Swipfuno swa vufuwi bya tinguluve i ku humesa mali, swakudya swa nkoka, matshamelo yo olova, ku kula hi ku hatlisa. Leswo biha mintlhontlho ya vufuwi bya tinguluve, i ku swakudya swa durha, switsongwatsongwana, rivilo ro hlantswa, ku lava mali yo sungula.

Loko ndzi boheka kurhurha hikwalaho ka maxelo yo biha ndzi nga hlawula ku ya endhawini leyi nga ni misava leyi tswaleke kahle, leyi nga ni mati ni maxelo lama ringaneke. Ndzi nga languta leswaku ndhawu yeleyo yi na mati ma kahle, hi minkarhi hinkwayo. Ni misava ya kona yi tshama yi tsakile xana na? Ni langutisa na leswaku ku nga va ku ri na makete wa le kusuhi. Leswi swi ta ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku byala. Ndzi kota ku tlhela ndzi xavisa kahle handle ku va ku ri na ku nghenelela ka swo karhi, ko biha.

Loko ndzi dyondzisa makwenu wa mina ku senga homu ndzi nga n'wi byela leswaku xo sungula lexi a faneleke ku xi endla i ku hlamba mavoko ya yena, a heta a hlambisa tisonga ta homu hi mati lamotenga swinene, a tlhela a heta a tshama ekusuhi ni homu, leswaku yi nga n'wi chavi. A kuma bakiti leri a faneleke ku sengela eka rona, a sungula hi ku senga homu hi switsongoswintsongo. Leswaku ku kota ku huma masi lama faneleke, a ri karhi a endla leswaku homu yi nga suki ekusuhi na yona i fanele a yi a va a yi bohile leswaku yi nga tsutsumatsutsumi yi ya hala ni hala. A kota ku hetisa ntirho wa yena a senga masi hi ku hetiseka ya ta ta bakiti.

Hi nkarhi wa dyandza lerikulu van'wamapurasi va tirhisa tindlela to hambanahambana leswaku va cheleta swibyariwa swa vona handle ko titshega hi mpfula. Van'wana va tirhisa mati lama humaka eka mathanki, milambu kumbe mati lawa ma nga borhiwa. Van'wani va tirhisa switirhisiwa swo cheleta tanihi drip, leswaku swi tirhisa mati yo ka ya nga talanga. Ku cheleta hi ndlela leyi, swi pfuna leswaku mati ya ya eka swimilana ntsena, swi pfuna ku hlayisa mati. Van'wamapurasi van'wani va cheleta nimixo kumbe ni loko ni madyambu loko dyambu ri nga ha ri kona hi matimba, leswi swi ta hunguta leswaku dyambu ri nga heti mati lama ma nga emisaveni.

Mimpfuno ya mihanyo ya masi lama virisiweke i ku tiyisa marhambu ya miri, ku aka vutisa sirheleli bya miri, ku hunguta kholestarolo, ku ringanisa chukele ra ngati.

Ku chela dibi, ku tsakamisa hi xipireyi, ku boxa hi mavoko, ku hlayisa ndhawu yi basa, ku hlayisa rihanyo ra nyimpfu.

Dyondzo ya vutivi bya masiku lama. Vuswikoti bya mavoko, vulavisisi lebyi vuyerisaka varimi masungulo ya bindzu.

Swiphiqo leswi van'wamapurasi va le matikoxikaya va langutanaka na swona loko va lava ku fikelela timakete ku xavisa swibyariwa, i ndlela ni switirhisiwa swo rhurhisa swibyariwa, rivilo ra vutivi bya makete, ku pfumala ku hlayisa swibyariwa swa vona, ku khomiwa hi vaxavi lavakulu, mali ni swikweleti.

Ndlela ndlela leti hi nga ti tirhisaka leswaku vutivi bya vurimi byi nga lahleki. I ku dyondzisa vana hi mintirho ya mavoko, ku hlayisa rungula hi ku tsala ka tibuku kumbe eka swilo swo fana ni ti-computer, minhlangano ya mindyangu, ku tirhisa tinyagwa ta thekinoloji, ku hlanganyela eka swifundza ni ti-college, ndhavuko ni mikhuva ya misava.

Ku phamela tinguluve masalela ya swakudya swa le kaya a hi mianakanyo leyinene hikuva, masalela ya le kaya ma nga va ni bacteria ni switsongwatsongwana swo fana ni salmonella kumbe E. coli leswi nga vuxaka vuvabyi eka tinguluve ni le ka vanhu lava dyaka nyama. Ku pfumala ku ringanela ka ma-protein na ma-vitamin, khombo ra switsongwatsongwana swo huma eka nyama leyi swi nga va hi xiyimo xa le henhla, na nawu a wu nge pfumeli leswaku nyama leyi yi xaviseriwa vanhu leswaku va yi dya.

Ina ndzi ehleketa leswaku swiyimo swa maxelo ni maendlelo ya vurimi swi khumba minxavo ya swakudya swinene. Maxelo yo biha, ku durha ka ntirho wa wo lwisana ni maxelo thekinoloji ni tindlela ta sweswinyana, rivilo ro kambela ka makete.

Swipfuno swa vufuwi bya timbuti loko hi pimanyisa na swifuwo swin'wana, ku i ku tiyisela dyandza ni misava leyi nga ri ki na rihlaza, ku lava swakudya switsongo, ku veleka hi ku hatlisa ni vana vo tala. Masi ya timbuti ya ni nkoka ngopfu. Nyama ya timbuti ya yi na ma-protein yo tala.

Switirhisiwa swa nkoka leswi tirhisiwaka eku tshoveleni ka swibyariwa hi ndlela leyinene, i sikiri na hi mavoko na hi foroko ya le swirhapeni.

A ndzi ta titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva swifuwo swa mina ni swibyariwa swa mina swi yiviwile kambe a ndzi ta teka goza ra ku ya emaphoriseni leswaku ndzi ya vika xiyimo lexi ndzi nga ka xona maphorisa a ma ta kota ku ndzi pfuna ku lavisisa leswaku ku nga va ku endleke yini hi swibyariwa swa mina kumbe swifuwo swa mina.

Ndzi nga byala swimila swa mafurha, swiluva, swibyariwa swa mihandzu, switirhisiwa swa ntanga.

Ina, ndzi nga tirhisa manyoro hikuva swi pfuna ku andzisa ntsako wa madyelo ni ku hatlisa ku kula ka swimilani.

Swi va pfuna hikuva swi va tisela mihandzu swi andzisa swakudya swi va pfuna rihanyo swi swi aka na vunghana swi hlayisa ni mbangu.

Van'wamapurasi va nga endla swikombelo swa nseketelo wa mfumo hi ku landzela magoza lawa va fanele va ku tiva phurojeke phurojeke kumbe swikongomelo swa nseketelo leswi nga kona eka website ya mfumo ehosini ehosini ya DAFF leyi vuriwaka Department of Agriculture Forestry and Fisherie Fisheries va fanele va hlanganisa swipimelo leswi lavekaka swo fana ni tikhopi ta ID maphepha ro kombisa leswaku u ni misava kumbe ku yi hirha nhundzu yo kombisa leswaku u murimi wa ntiyiso va fanele va tata tifomo hi nkarhi lowu lavekaka.

Ndzi nga va hlohlotela hikuva ndzi va kombisa nkoka wa ku va joyina va joyina xi xirhapa lexi xa vaaki hi ni leswi swi nga va pfunaka swona hi ku ya ka minkarhi na leswi va nga vuyeriwaka hi swona ka ku va va va tibyalela va tibyalela mihandzu ya vona.

U nga tihlayisa hikuva u kambela mati na mafurha nkarhi na nkarhi ku va u tshama u karhi u ti basisa, ku kambela mavhilwa, ku va u ti tshamisa eka ndhawu leyi nga sirheleleka, kambela swiphemu swo hlawuleka teka ti yisa eka ti-service hi nkarhi ni nkarhi hlawula vanhu lava va va nga dyondzela ku chayela titeretere.

I tipholisi ta ku sirhelela misava ya vurimi, ku tumbuluxa tindhawu ta vurimi to sirheleleka ku nyika varimi masinya ya tiko ku nyika nseketelo ya timali na tithekinoloji eka varimi lavatsongo, ku hlela miganga hi vutlhari, ku pfuxa vurimi bya swisiwana.

Va lava mihandzu yo tala hi nkarhi wo koma ku pfu pfumeleriwa hi hi mintirho yo tala ya vupfhumba bya swakudya, ku pfumala vutivi kumbe tindlela leti nga riki na khombo, ku tikeriwa hi mitirho ya vurimi ya ntumbuluko, ku tsandeka ku kuma seketelo wa thekinoloji.

A ndzi ta vutisa vatirhi ku kumbe ku kambela ndhawu ya ya laha swi nga endleka kona kumbe ndzi kambela ti-CCTV kumbe ndzi vitana maphorisa ku kumbe ndzi tumbuluxa ndlela yo hlayi yo hlayiseka.

I China, European Unionm United Kingdom, Unite Arab Emirates, Mozambique, Namibia na Botswana.

Hi ku vona ka mina swirhapa swa le swa le henhla ka lwangu swi sungula ku duma emadorobeni hikokwalaho ka ku pfumala ndhawu yo ringana emisaveni ya doroba leswi swi tlhela swi pfuna leswaku vanhu va tlhariha swakudya swo basa ni swo hlayiseka swi antswisa mbangu hi ku languta matimba ya Green house gases naswona swi pfuna vanhu ku olo swi pfuna vanhu ku olovisa mali yo xava swakudya leswi i ndlela yo i ndlela ya vupfuya vupfhumba lebyi tiyisaka vutomi lebyi hanyake kahle emadorobeni.

I ku pfumaleka ka swakudya, ku tshembela ngopfu ehenhla ka swakudya leswi humaka ehandle, ku onhaka ka mbangu, ku lahlekeriwa ka mitirho ya vurimi.

I ku i ku hetisisi ntirho hi ku olova, ku hlayisa nkarhi ni mati, ku sirhelela riha rihanyo ku tiyisisa ku kula ka bindzu ra wena.

Ina, ku va na ku va na buchara kumbe ndhawu ya vuxavisi bya nyama i bindzu ra kahle masiku lawa leswi swi kombisa leswaku nyama i xiphemu xa nkoka eka swakudya swa siku na siku na naswona ku tshama ku ri na ku lava ngopfu ka yona vanhu vo tala va rhandza ku xava nyama ya fresh-e naswona loko ndhawu ya vuxavisi yi ri ekusuhi swi olovisa vutomi bya vona.

Ku fanele ku langutisisiwa swilo leswi landzelaka, vumbhoni bya vun'wini, ku langutisisiwa leswaku ku dyondzisiwa ka lava nyikiwaka misava ku seketeriwa hi switirhisiwa, ku hlayisiwa ku hlayisiwa ka vahumelerisi bya ka vuhumelerisi bya misava, ku lulamisiwa ka ku ka ku nga hakeriwanga.

Tindlela tin'wani ta ku navetisa bindzu ra ra vurimi ku nga ha va ku endla ti-post-ara, ku ku endla ti ku ku kombisa mahungu hi ti-billboard-o, ku endla thekinoloji ya dijitali leswi swi nga katsa ku tirhisa Facebook, WhatsApp Tik tok kumbe Instagram ku ku endla marungulo eka radio ya ma ya muganga, ku navetisa hi rungulo eka van'wani va n'wani van'wamapurasi va van'wamapurasi ku endla website ya wena kumbe block.

Ndzi nga sirhelela bindzu ra mina hi ku tlhantlha swakudya hi nkarhi, hi ku pfulela swilo swa nkoka, hi ku lulama hi ku lulamisa na na na drainage, hi ku vekela masimu hi hi maribye lamakulu leswaku mati ma kota ku va na laha ma hundzaka hi kona ma nga onhi bindzu ra mina ra vurimi.